Karete ya sekoloto ke karete ya bohlokwa haholo bophelong ba hao motswalle hobane karete ya sekoloto ke karete e leng horeng e tlo o thusa ka mabaka mo ho hlokahalang teng. Karete ya sekoloto le teng hape e thusa ka tsela e itseng hwane ha o hloka hore o ise ngwana bo doctor-eng kapa o rekele ngwana dintho tse itseng, kapa wena o ithekele dintho tse itseng tse leng hore wa di hloka tseo di ne di se di se budget-eng ya hao. Karete ya sekoloto hape e thusa ka lebaka la hore e o thusa ka credit score ya hao. Credit score ya hao, hore e e bontshe hore o motho ya tshepahalang, credit card ya hao kapa yona karete ya ya ya sekoloto e ka fihla monono ya ba bohlokwa.

Kea le dumedisa. Jwale ke kopa thuso ka ho bula karete ya sekoloto. Ke ntse ke leka ho bula karete ya sekoloto, empa lebitso laka ke le lebe haholo. Ke kopa le nthuse bakeng la hore ke kea e hloka karete enana bakeng la dintho tse lo reng ke tlo hloka ho di reka kapa ho di phetha mabaka a eleng horeng ke tlo hloka ho a phetha. Na ebe le ka nthusa jwang hore ke be le credit card-e mona bankeng le ha ele hore lebitso la ka ke lebitso le lebe? Kannete ke hloka thuso ya lona mona bankeng. Ke kopa le nhlalosetse mabaka ohle e leng horeng a ka ba teng ho sitisa ho nthusa.

Mashonisa ho thwa o ile a nka di-microwave tsa batho, o ile a nka dikarete tsa batho tsa SASSA, a nka di-ID tsa batho. Mashonisa o ile a nka batho ba bang, ya ba o wa ya o wa lo o o ba hirela batho ba lo ba otla. Mashonisa e ne e le motho ona e le horeng o phedisa batho ha bohloko kwanana ko a dulang teng community-ng. Mashonisa e ne tla re ha motho enwa a kgola mashonisa ebe o ya le ena pay-ing a lo nka tjhelete ya hae ha qeta ho kgola. Ke ntho e tshosang ha bohloko eno hobane motho enwa ha a na access-e tjheleteng ya hae ebile o phela ha bohloko hoba jwale ha ha hona molemo wa hore a thole tjhelete.

Ee ke ke ke ele hloko ka ditifiso tsa selemo le selemo. Credit card ehlile yona e phahama ho ya ka hore na repo rate ya rona South Africa kapa mona Afrika e Borwa e jwang. Repo rate hae nyoloha credit card-e tefello ya teng le yona ya nyoloha. Banking card le yona e nyoloha selemo le selemo ebile ke ela hloko tabeng enana. Hoba jwale, tjhelete ha ya tlameha ho tswa fela ka bankeng ya motho o feng kapa o feng, hore na o mang o tlamehile o tsebe hore na tjhelete e tswang e tswa jwang, tjhelete e kenang e kena jwang. Jwale re kgona ho hlokomela sena jwalo.

Ka nnete banka hae sa kgone ho nthusa bakeng senana sa mokitlana wa ntlo. Seo nka se etsang ke hore ke behe tjhelete kapa ke tsamaye ke lo bula karete kwana Builders-e ke kgone ho beha tjhelete hanyane hanyane ka karateng yeo ya Builders mo e leng hore tjhelete eo ya Builders nka kgona ho reka ditene ka ikhahela ntlo ho sa ho sena moo banka e kenang teng hore na ntlo ya ka ke e ahile jwang. Jwale Builders e bohlokwa haholo ke e nngwe ya di option-e tseo motho a ka di sebedisang haeba banka e sa kgone ho mo thusa.

Seo nka se etsa ke hore ke ye lefapheng la labour ke ilo botsa hore na, na ebe taba ena e etsahala kgwedi le kgwedi. Kapa nka buisana le mongaka moo ke sebetsang teng ho utlwisisa hore kannete sena se etsahala kgwedi le kgwedi ebile se nepahetse. Tjhelete e tlabeng e nkuwa, e nkuwa ka mokgwa o nepahetseng na kapa jwang. Nka hloka hore ke tsebe taba ena ho tswa ho le lekala la labour department-e kapa ho mongaka mo ke tla be ke sebetsa teng.